Ukuba idatha oyithengileyo iphele ungekayisebenzisi ndingavakalelwa kukudideka kunye nokunganeliseki. Ndiza kucingisisa ukuba kutheni ndingayisebenzisanga idatha ngaphambi kokuba iphele kwaye ndiza kufuna ukwazi ukuba ndingayifumana kwakhona idatha okanye ukuba ndingayisebenzisa kwenye indlela.

Idatha endidla ngoyisebenzisa ngosuku iyafika ku-one gig kuba kunto zonke endizenzayo ndizenza kwi-intanethi kwaye yonke into endiyisebenzisayo isebenzisa i-intanethi.

idatha ndingalindelanga kuba kwakusekho into endandiyenza kwi-intanethi. Ndothuka nxa ndifumana imeseyiji ethi idatha iphelile kwaye ndandingalindelanga ukuba ingakhawuleza iphele.

Ibhalansi yedatha ndiyijonga kumaxesha kumatyeli amaninzi kuba ndiye ndicinge nxa kukho into endicinga ukuyenza, ndiqale ngoyijonga ukuba izayigqiba na le nto ndicinga ukuyenza. Kwaye ndiye ndiyijonge naxa ndingazukwazi uphinde ndibe nayo ukuba ndingayenza na okanye ndingayigcina ndiyenze xa sekukho into engxamisekileyo.

Igigabhayithi enye yedatha ayanelanga ngenyanga kuba kaloku igigabhayithi enye ingaphela nangosuku olunye, kuxhomekeka kumsebenzi ozawube uwenza kwi-intanethi. Kwaye igigabhayithi enye ayonelanga kwangeveki.

Idatha ixabisa kakhulu eMzantsi Afrika. Eyona nethiwekhi ibonakala ngathi iyafikeleleka nguTelkom kwidatha kuba amaxabiso wayo aphantsi kakhulu kunezinye iinethiwekhi.

Xa kuthethwa ngedath,a eyona nto ikhawuleza ithi qatha engqondweni iye ibe kukungena kwi-intanethi ukwazi ukujonga izinto ezenzekayo kwaye ubone ukuba nakwii-imeyili zakho akho nto ungxamisekileyo unoyileqa uyenze.

Ukuba ndinokucebisa omnye umntu ngedatha ekufikelelekeni kwayo, ndingamcebisa kwaye ndimkhomba kwinethiwekhi yakwaTelkom kuba iyafikeleleka idatha yayo kwaye ixabiso amaxabiso wayo aphantsi kakhulu.

Ukufikeleleka kwedatha kubalulekile ekuphuculeni ubomi babantu baseMzantsi Afrika. Nanga amanye amanyathelo anokuthi athathwe ukuze idatha ifikeleleke kuye wonke umntu ukwandisa ukufikelela kwi-intanethi ebantwini.

Ukuba idatha iphele ndingekayisebenzisi, ndiza kucingisisa ukuba ndingakwazi na ukuyifumana na enye kwaye ndicinge ukuba ndingabuyisebenzisa na ngenye indlela. Ikhona into endingayenza ngayo ukuze ingapheli ndingayisebenzisanga?

Mhlobo wam, uyayazi amaxabiso indlela aphezulu ngayo kweli lizwe siphila kulo. Ndicela undincede, ndiphelelwe yidatha ndisabhala ndisenza uphando lomsebenzi wesikolo oza kungena ngomso. Ikhawuleze yaphela ndisenza olo phando kwi-intanethi.

Amaxabiso edatha kufuneka abe phakathi kwaye abe ayafikeleleka kuluntu ngobuninzi bawo. Kwaye ikhona imibutho nemigaqo. Ukhona umbutho okuthwa yi-ICASA ekufuneka iqinisekise ngokunxibelelwano lwaseMzantsi Afrika ukuba idatha kwaye noluntu luyafikeleleka.